Go itse o na le mogare wa HIV and AIDS o bona ka go ka masole a mmele a le bokoa, gape le o ka dira diteko kwa bookelong tse di bontshang gore o na le mogare wa HIV and AIDS.

Ga ba sireletsega ka gonne ba ka gobala ka fa ntle le ka fa gare ditlhaloganyong, ebile tiro ya bona a se e e siametseng mebele ya bona ba tlhoka go ka batho ba e leng gore ba ka ba buisa fa ba tlhaga tirong tsa bona gore ba tle ba kgone go ntsha se ba se boneng mo dikelelong tsa bone.

O tshwanetse go ka itsisi ba molao ka go letsetsa nngwe, lefela, nngwe, nngwe, nngwe.

Go na le bopaki bo bontsi bo bo tshegetsang gore Aloe Vera e a dira, o kgona go e dirisa fa go na le matsapa a letlalo le ebile o kgona go e dirisa fa o batla go ka enwa.

Ba ka ba isetsa ditleliniki kwa magaeng gangwe kgotsa ga bedi mo bekeng, ebile ba ba direla dipalangwa tse di ka kgonang go ba di ba isa kwa ditleliniking.

ya didiriswa tsa go thibelapelegi kwa bookelong kgotsa kwa ditleliniking, bangwe ba kgoreletsa ke ditumelo tsa bona ka fa di sa ba letlelele go ka dirisa dithibelapelegi.

Moswelwa o tshwanetse go tlhapisiwa le go nosiwa molemo, gore a tle a kgone go alafega.

Metshameko ya go taboga, mme gape le metshameko e e dirisiwang diatla.

Kgolagano ena e ne e le e botlhokwa thata, ka fae thusa batho fela jalo ba ba fitlhelelang di .

Fa motho wa monna a simolola go lemoga gore o na le kgatelelo ya madi, o tshwanetse go tsweletsa go tsaya dipilisi tse e leng gore di tla kgona go mo thusa le go ja dijo tse di siametseng mmele a fokotse matswai, a fokotse di-spice gore a tle a kgone go tshela sentle.

Gore re lemoga gore motho o nale bolwetsi ba kankere ngaka o tshwanetse go ka dira ditlhatlhobo, morago ga ditlhatlhobo motho o o tshwanetse o ka fitlhela chemo, a fitlhele kalafi. Mme bangwe ba bona ba tshwanetse go ka gore ba tla ba ntshe selo se e leng gore se mo nameng se se senyegileng. Kankere ke bolwetse bo e leng gore a se bolwetse bo bo ntse bo bonye mme ke bo bogolo bo tlhoka go ka elelwa ka nako e e leng ka pele ka bonako.

Dingaka tse di lebaneng le balwetse ba HIV le TB di ka dirisana mmogo go ka obamela balwetsi ba ba nang le mogare wa HIV le TB, ba dirisane go ka thusa balwetsi ba ba neele nako e lekaneng.

Go dirisiwa mogala o le mongwe go ka letsetsa ba dipetlele, go letsetsa ba sepodisa, go letsetsa ba go tima molelo ke yone e dirang gore re eme lobaka le le leele mo mogaleng.

Ke ba tsaya sentle gonne ke batho ba tshwana le mongwe le mongwe.

Baholo ba neiwa tlhokomelo ko malapeng, ba neiwa dipilisi, ba tlhatswetswa, ba apeelwa. Batho ba ba salang le bone ba netefatsa gore ba nna le tlhokomelo e e ntseng sentle.

Ditshwanelo tsa setso di thusa batho go ka nna le kamano mo setsong sa bone, mme dikamano tsa setšhaba di thusa batho go nna le kamano le setšhaba mo ba nnang mo teng.

Go thusa go dira tlhokomelo ya boitekanelo.

Meletlo ya semowa e botlhokwa thata mo lapeng ka fa e kgona go ka tlisa kutlwano mo lelapeng, e tlisa lethabong e tlisa fela yalo go tsoga sentle mo moweng.

tse di dirisiwang ga di ba lekane mme tshwanetse go nne le batho ba ba thusang go ka palama, go ka diriwa sentle go ka tlisiwa dipalangwa tse e leng gore di ba lekane.

Bolwetse jwa dimensia ke bolwetse bo bo amang mmele le monagano go akaretsa go lebala le go se itse.

Go latela meetlo ya setso, ke hona e ka somarelang ka yona kitso ya setso.

Setšhaba se tshwanetse go rotloetsa malapa gore ba tlhokomela bagodi ka lorato gonne le kutlwano ko magaeng a bona, ba ba fe ditlhare, dipilisi tse di siameng gore ba tle ba tsoge sentle bo koko ba rona.

Basadi ba rata go rata banna ba bona go feta bana, ke ka moo le bana ba ba sedimosetsa gore bo ntate ba ba dirang ko malapeng ga ba batle go ka dumela ga ba batle go ka tshepa bana ka ditiragalo tse di ba diragalelang.

Ba rotloetsa basetsana ka go ya ditleliniking, ba ye bookelong gore batle ba kgone go fitlhela dithulaganyo tsa se lelapa mahala fela.

Di a farologana mme dilo dingwe tse di nang tse di le teng, re tlo go nna ntse re fitlhela dithibelapelegi kwa ditleliniking le kwa maokelong ka gonne ga se setso.

Ke tlo thusa mokgweetsi o sa itekanelang go ka palama koloi ya me, mme ke mo ise ko bookelong ke tlo kgweetsa sentle gore ke seke ka moo nama ka ka tsela e e sa siamang.

Ditleliniki tse di tsamayang di tshwanetse go rotloetsa le go isa tshedimosetso ko baaging gore ba tlo fitlhang nneng ko go bone nako le lefelo.

Go ba fa tlhokomelo e e lekaneng, le go dira mananeo a tlhokomelo.

Fa mosadi a nyetswe mme a batla go ka tsweletsa dithuto tsa hae o tshwanetse go ka letlelelwa go dira jalo, mme e le monna o tshwanetse go mofa yona .

Batjha ba bogologolo ba ne ba ikgatholosa thata mo thobalanong, ba ne ba sa amane thata le basimane go tshwana le batjha ba ka .

Go tlhoka tumelelano le go tlhoka go dira mmogo, le go se tlhaloganyana e ka ba di kgoreletsi.

Gantsi mo malapeng fa monna a sa dire ga a tlhomphiwi, mme fela a ko malapeng a mangwe fa mosadi a sa dire ga a tlhomphiwe mme o a sotlakakiwa.

Ke bua fela le ba lelapa la me ka mahala ka ba ne ba se mo gaufi le nna.

Batho ba ba nnang kwa magaeng ba tlhotlheletsa gore ka tseya kalafi ya bona ka nako le letsatsi, ke sone se se ba tlhotlheletsang gore ba tseye kalafi ya bona ka nako.

Bagodi ba ba tlhokomelwang mo lapeng ba tlhoka go ka thusiwa ka go tlhokomelwa ka bodulo jaaka go thusa go tsamaya, go tlhapa, go apesa le go ja. Gape bangwe ba tlhoka go ka thusiwa ka go nwa ditlhare, go tsaya karolo le mo isiweng bookelong, go ka thusiwa go apeelwa le go dira ditiro tsa ka mo lapeng.

Meletlo ya Setswana e e dirisiwang mo meletlong e ka nna le seabe sa kgolo mo go lemogeng dipharologano fa hare ha thuto ya setso le go tlhokomela tsogo ka tsela e latelang. Meletlo ya setso e tokafatsa maikutlo, mme le melemo ya setso e e dirisiwang mo meletlong e tokafatsa maikutlo a motho, e thusa le go laola dikgwetlho tse batho ba tswang ba lebane le tsona.

Go ne go fokotsa go phatlhalala ga bolwetsi le go sireletsa batho ba ba sa tsenwang ke bolwetsi jaaka batho ba ba nang le matshwenyego a a kwa godimo, batho ba ba nang le kgathelelo ya pelo, le batho ba ba nang le thibelo ya tlholego ya mmele. Gape go ne go thusa go ka laola bolwetsi.

Nka mmolelela gore a ntshepe le gore ke tla mo thusa gore a fete mo seemong se e leng mo go sone, ka mmolelela hape le gore ke tlo mo tshegetsa ka dinako tse tsotlhe le gore bolwetse ba TB ke bolwetse bo e leng gore ba laolega. Ebile go na le melemo e e leng gore a ka e tseya gore a tle a kgone go alafa bolwetse ba TB, ebile o tshwanetse go ka tseya melemo ya hae ka tsela e e siameng le gore ke tlo mo tshegetsa ka dinako tse tsotlhe a seke a fela pelo, ebile a seke a nyema mooko.